Ngicang'ukuthi abalulekile kakhulu ngoba as abantu abadala bekhula nokuhamba kuye kuba yinkinga kubona. Kubalulekile-ke ukuthi nama-rempu okufana nama-elevator nokunye ukuthi bakwazi ukufikelela kwizithuthi zomphakathi kubalulekile ukuthi zibekhona kuze abantu abadala bakwazi ukuthi bafikelele kulezo zithuthi zomphakathi. So kubalulekile ukuthi lezinto zibe khona kakhulu, kodwa-ke into engiyengiy'bone emarenki omphakathi akukho kakhulu lezo zinto, kodwa ngicabanga ukuthi izinto ey'balulekile lezo ekumele zibe khona.

Ngicabanga ukuthi amabhasi angaba yinto enhle ukuthi abekhona ezindaweni zasemakhaya ukuthutha abantu abadala, ngoba amabhasi avulelekile neyitulo zakhona zithe ukuvuleleka. Akufani nalezi moto ey'ncane noma amatekisi lapho abantu abafakwa khona baminyane kungabikho nendawo yokuthi umuntu akwazi nokunyakaza, kanti ebhasini indawo evulelekile bazokwazi ukuhlala ngokukhululeka abanye baziphathelwe amadolo, abanye baziphathelwe yini nani ngenxa yokugula nanokuguga, ebhasini bazohlala kahle nje futhi banakekeleke. Kanti ematekisini abanasikhathi bajahile indawo incane akwazi ukulula amadolo akh'ugogo, kuya le kuya le. Ngicang'ukuthi amabhasi yiwona abalulekile, nalungile.

Ngikhetha inhlobo entsha, i-Quantum. Isizathu salokho ingoba i-Quantum okokuqala njoba masha neyitulo zakhona zithe ukuba ngconywana kunalezo zesikwele. Iy'kwele seyigugile abazinakekeli abanikazi bazo ayilungiswa, ayiseviswa ihamb' ingathi izofana noma inini, iyasabisa nje noma ungaphakathi ugibele kuyona kanti ama-Quantum asemasha and abanikazi bawo bayawanakekela, nokuhlala nje futhi nihlala kahle phakathi akufani nasesikweleni, eskweleni niyampintshani niminyane nje akumnandi ukugibel' isikwele kanti i-Quantum kumnandi.

Umbuzo awucacile kahle hle ukuthi udinga ini kodwa-ke njengoba besengishilo ekuqaleni ngathi ezokuthutha engicabanga ukuthi zilungile for abantu abadala, ngicabanga ukuthi ibhasi noma kungaba iyona-ke i-Quantum. Kunamaveni la emakhaya asetshenziswayo ngoba emakhaya kakhulu kusetshenziswa amaveni noma kusetshenziswa iyikwele. Lokho-ke akukuhle ukuthi kungathutha abantu abadala ngoba kuyaminyanyana akunaso futhi ne-space esanele. Kanti uma kuyibhasi iy'khala zinkulu bahlala kahle-ke ngokunethezeka noma kuyiyon'kwikhwantamu bahlala ngokunethezeka. So ngicabanga ukuthi amabhasi iwona akahle ukuthi angathutha abant'abadala.

Inselelo enkulu ngokuhambisa iy'mpahla ngololiwe isikhathi ezifika ngaso lezoy'mpahla Uyalinda noma iy'nyanga ezingaphezu kwezintathu ulindile impahla yakho ukuthi ifike ukuthi yini eyenza ukuthi ihambe isikhathi eside kangaka, nami angeke ngazi ukuthi yini. Ngoba phela uloliwe uyakwazi ukuthi usuke egoli uyofik'eThwekwini uhambe mhlambe usuku olulodwa noma iy'nsuku ey'mbili kodwa utholukuthi yona impahla yakho esuka mhlawumbe la eGoli eya eThekwini izohamba iy'nyanga noma ey'mbili ungakayitholi. So akuyona into umuntu engayijabulela ukuthi into if uyijahile uhambise ngayo. Kodwa-ke uma isimo siphoqa and kushibhile ukuthi uhambise ngololiwe ungahambisa kodwa kona hhayi akumnandi.

Inkinga engayilungisa ngokuphuthuma mayelana nezitimela ubugebengu ey'timeleni. Ngicabang'ukuthi ngingaqinisekisa ukuthi iy'timela zonke zinama phoyisa aqashwayo ahlalele nje ukuthi ahambe ney'timela ukuze ubugebengu behle ngoba abant'abaningi ngob'iy'timela zishibhile ngicabanga ukuthi zithath'amathikithi zihambe ziyogibela iy'timela ngenhloso yokuthi ziyogebeng'abantu ey'timeleni. Kodwa-ke uma kungabakhona amaphoyisa noma ama-security azoloku ezulazula phakathi ey'timeleni kungehla so iyona nkinga engingavele ngiyiphuthumise kakhulu kakhulu ukuze abantu baphephe ey'timeleni.